Njengomfazi eyona ndlela yokunxiba emcimbini ehloniphekileyo ngamadakhi neeqhiya nezinto ezisitheleyo eza kubonisa isidima njengobufazi.

Kubalulekile ukuthula iminqwazi entloko xa ungena endlini or uthule into oyithweleyo endlini njengobonisa isidima nembeko nokokuzibonakalisa ukuba uyindoda eqotho kangakanani ehloniphekileyo elaziyo nesiko.

Ngokubona kwam kwiintsuku zangoku abantu indlela yesiko abasalilandeli kakuhle. Njengokuba ixesha litshintsha nalo abantu nabo bayatshintsha abasalilandeleli isiko lootatomkhulu bethu lakuqala, isinxibo sabo siye sitshintshe kakhulu.

Nabantu abangoomama kwasabona ifuthe labo lokunxiba isinxibo sakwaXhosa sitshintshe kakhulu, njengoba ixesha litshintsha ngotshintsho abasalihloniphi njengakuqala isiko lamaXhosa, banxibe njengokuhloniphekileyo kakuhle.

Njengendoda yomXhosa ebheka emcimbini yomgidi, xa uyindoda kunyanzelekile usithile unganxibi iimpahla ezivulekileyo eza kubonisa umzimba wakho. Funeka usithile, unxibe ijakethi, unxibe ibhrukhwe, unxibe izihlangu ezivalekileyo. Apho ufika khona emizini womntu uthula umnqwazi obuwuthwele uba ukhona into oyithweleyo.

Njengendoda yesiXhosa endingayichaniyo kakuhle isinxibo soomama esingamantombi nesinxibo soomama abatshatileyo kodwa ke ndicinga uba kwehluka ngoba ikhona into abantu abangoomama abayinxibayo bona abayaziyo uba lona utshatile, lona akatshatanga. Mhlawumbi ndenze umzekelo uba abantu abangoomama abatshatileyo banamabhayi abo ahlukileyo abawaziyo uba anxitywa, aba ngabantu abangoomama.

Kwimicimbi yesiXhosa, abantu abangoomama nabantu abangootata kufuneka benxibe isinxibo sabo esizawuthi sisithe nantoni na elapha kubo emizimbeni kungabonakali nto. Basithe imilenze, basithe iingalo, basithe amabele basithe nje kungaveli nto, kuvele nje ubuso obu.

Ukuthi sigcine le nkolo kukuthi basifundise abantu isizukulwana esi sifikayo. Qho isizukulwana esifikayo kukusifundisa ngesiNtu nangesiko lethu, indlela ekwenziwa ngalo ezirayithi nendlela ekungenziwa ngazo nendlela ezinto ezenziwayo emicimbini nangendlela abantu abaziphatha ngayo emicimbini nangendlela umntu athi athethe, ahloniphe nethi ukuze naye azohlonitshwa ngalo.

Kwinkcubeko yamaXhosa iziduko zibaluleke kakhulu ekugcineni ubomi basekuhlaleni, ukudibanisa umntu nenzala yakhe kunye nokubonakalisa intlonipho.

Njengoba ndimazi uba umntana ngokabani ndingamnqanda ebantwaneni ndithi kubo eyi, nina bani yekani ubani kabani. Andizukwazi ukubiza iziduko ke kuba ndisenza isinariyo. Heyi, wena bani kabani, yena ubani myekeni ubani sanudlala ngaye, sanukumntlonta ngoba ubani ndiyamazi. Ndimchazele ke mntanam uyabona ke kubaluleke kanjani ukwazi isiduko kamamakho ngoba ngoku sendikunqandela ndikwazi ngomamakho.

Isizathu sokuqala esenza le nto abantwana besilela nje ekuboniseni imbeko kuba imbeko kwa emakwabo abayiqeqeshwanga. Okwesibini, ngamanye amaxesha abantwana babona indlela umama or utata athetha ngayo komnye. Okwesithathu, nokokuba umntana xa kuthethwa naye kwathethwa ngembeko or kuthethwe ngentlonipho, laa mntana iyangena laa nto ngoku atsho ayenze, yenze loo nto kwabanye abantu. Ngoku loo nto ibonakalisa ukuba indlela aphathwe ngayo kokwabo nakwindlela akhuliswe ngayo.